UZenani Msweli, ongumakhelwane wami, ungumuntu okuthandayo ukulima kanye nokutshala kakhulu. Miningi-ke iminyaka esingimbone akwenza lokhu, ngempumelelo enkulu kakhulu. UZenani ufaka umanyolo enhlabathini yakhe ayisebenzisele ukulima ngaso sonke isikhathi. Ukusetshenziswa kwendlela nokushintshaniswa kwezitshalo, enye futhi yezindlela ayisebenzisayo uZanele, ukuqinisekisa ukuthi inhlabathi yakhe ihlale inezithako ezihamba phambili ngaso sonke isikhathi. UZanele futhi, ubuye anisele izitshalo zakhe ngaso sonke isikhathi, ekuseni, emini, nantambama, ukuqinisekisa ukuthi imiphumela yakhe ihlale ihamba phambili futhi iyinhle njalo.

ULerato ubhekane nenkinga enkulu kakhulu, kanti futhi lesi sinqumo ekumele asithathe isinqumo esijulile futhi esibalulekile ngendlela eyisimanga. Owami-ke umbono uthi, uLerato kubalulekile ukuthi athathe ingxenye yenhlabathi yakhe ayisebenzisayo, ayihambise ukuba iyohlolwa. Imiphumela ezobe seyiphuma lapho iyona ezobe isiyamazisa ukuthi kuphephile na, ukuba asebenzise yona lembewu eyingxenye noma alalele abalimi abadala, aqhubeke asebenzise imbewu endala.

Zonke izilwane zibalulekile, kanti futhi zonke izilwane ziyalingana. Izilwane ezisebenzayo kufanele zikuthole ukuphumula okwanele, amanzi, kanye nokudla okufanele. Lokhu kuzosisiza ekutheni isilwane sisebenze kahle, futhi siphile impilo ende, okuyinto enhle kumnikazi waleso silwane.

Kubalulekile ukuba izilwane ezikhuliselwa ukuthi inyama yazo idliwe ngabantu ziphatheke kahle, futhi zikhuliseke ngendlela ekuyiyona, nangokwemvelo. Mina-ke ngingavuma impela ukukhokha inani elengeziwe, ngenyama evela emapulazini anenhlalakahle kulezo zilwane, ngoba leyo nyama izobe inempilo eningi.

Ngesikhathi ngisasebenza ensimini yezitshalo, ngangenza umsebenzi wokuphatha izinambuzane. Lolu hlobo lomsebenzi laluphoqa ukuba umuntu agqoke ngendlela efanele ukuze azivikele ngaso sonke isikhathi. Le zembatho ezazisetshenziswa zazibizwa ngokuthi i-PPE, kanti zazifaka phakathi isudi esaplastiki, amabhuzu, ama-goggles, kanye namagilavu.

Ukulima ngendlela ephilayo, ngokuvamile, kuholela ekungcoleni okuncane nasekuphileni kahle kwenhlabathi. Kuyilapho ukulima ngendlela evamile kuvame ukuveza isivuno esiphakeme, kodwa kusetshenziswe imithombo eminingi futhi kubangele umthwalo omkhulu emvelweni. Lokhu-ke, kwenza ukuthi kube nomehluko kunezindlela ezimbili zokulima.

Zikhona izindlela uhulumeni kanye nalabo abasebenza embonini yezolimo abangazisebenzisa ekulweni ngokuswelakala kokudla eNingizimu Afrika. Ngicabanga ukuthi indlela okuyiyonayona engasetshenziswa ukuba labo abasembonini yezolimo, nohulumeni, bafake imali eningi ekuthuthukiseni abalimi abasemakhaya. Ngaleyo ndlela, abalimi abasebancane nalabo abadinge usizo kuwo uhulumeni bazokwazi ukuthi bakhiqize ukudla okuningi, okuzokwenza isiqiniseko sokuthi abantu abaningi e-South Africa bayakuthola ukudla ngaso sonke isikhathi.

Ukuvuna ngesandla, nakuba kuthatha umsebenzi omningi, futhi kunemininingwane eminingi, kuletha izinselela ezihlobene nokutholakala kwabasebenzi, ukulimala okungase kwenzeke ezitshalweni, kanye nengozi yokulimala kwabo abasebenzi uqobo. Ukuthola izisebenzi ezanele, ikakhulukazi ngezikhathi eziphakeme zokuvuna, kungaba nzima, ngenxa nezici ezinjengongokuvundekela emadolobheni, nokuguga kwabantu basemakhaya. Ukuvuna ngesandla kungaholela ekulimaleni kwezitshalo, uma kungenziwa ngokucophelela.

Ukulawulwa kwezinambuzane kwezolimo kuhilela izindlela ezahlukahlukene, kuhlanganise nemikhuba yamasiko, njengokujikeleza kwezitshalo, nokukhuculula kwendle, ukulawulwa kwezinto eziphilayo, kusetshenziswa izitha zemvelo, izindlela zemishini, njengokubambisa nokulawula kwamakhemikhali, kusetshenziswa izibulala zinambuzane. Lokhu kuhlanganisa ukusebenzisa imithombo evuselelekayo ngokuhlakanipha nokuthola izindlela zokunciphisa ukusetshenziswa kwemithombo engavuseleleki.

Amaphrojekthi okulungisa umhlaba, ikakhulukazi kwezolimo, anikeza inzuzo eningi, kuhlanganise nokulungisa ukungabi nabulungisa kwesikhathi esidlule, ukukhuthaza kokukhula komnotho, nokuthuthukisa izindlela zokuphila. Ngokusabalalisa kabusha umhlaba, bangavula amandla omnotho omhlaba, basekele ukukhiqiza kwezolimo nokutshalwa kwezimali. Futhi bakhe ukukhula okubandakanya wonke umuntu. Zingaqeda futhi nobumpofu, zidale amathuba emisebenzi, futhi zithuthukise ukubuyisana nokuzinza kwesizwe.

Ukuze uphathe izinambuzane epulazini, ngaphandle kokulimaza izitshalo, cabangela ukusebenzisa izindlela zemvelo zokulawula izinambuzane, njengokukhuthaza izinambuzane ezizuzisayo, ukujikeleza kwezitshalo, nokusebenzisa izifutho eziphilayo, njengamafutha e-neem, noma amanzi anensipho. Ngaphezu kwalokho, izithiyo ezingokwenyama ezinjengezembozo zemigqa nezinetha nezinambuzane, zingasiza ekuvimbeleni izinambuzane ukuba zingangeni ezitshalweni.

Ukuze uhlole ukuvunda kwenhlabathi, ungasebenzisa ikhithi yokuhlola inhlabathi ye-DIY, noma uthumele isampula e-laboratory, ukuze ihlaziye. Ama-DIY kits alinganisa e-PH, kuyilapho ukuhlolwa kwase-laboratory kunikeza ukuhlaziywa okuphelele kakhulu kwezakhi nezinye izakhiwo. Ungahlola futhi ukuthi inhlabathi inempilo yini, ngokubheka izibungu zomhlabathi nokwakheka kwazo.

Izimakethe ezisafufusa zingazuza ekusentshenzisweni okuhlukahlukene kokulondolozwa kokudla okubandakanya ukuvutshelwa, ukusetshenziswa kukasawoti noma ushukela, nokungezwa kwezinto ezivikelayo zemvelo kungasetshenziswa ukuze kuthuthukiswe ukulondolozwa kokudla. Ukugcina ukudla isikhathi eside, lokho kungavezwa ngezindlela ezinjengokomisa, ukupholisa, nokuqandisa, ukusiza ekuvimbeleni ukukhula nokonakala kwamagciwane.

Kokubili, kwezolimo nokulungiswa kwendawo, i-PPE ivikela ezingozini ezahlukahlukene, kodwa izinhlobo ezithile nezizathu zokusetshenziswa kwazo zingahluka. Kwezolimo, i-PPE ivame ukugxila ekuvezweni kwamakhemikhali nasezingozini ezihlobene nezitshalo, kanti ekwakhiweni kwezwe kungagcizelela ukuvikelwa emshinini, ezintweni ezibucayi, nasezimweni zemvelo.